Uhulumeni angasiza ekutheni kuningi okusilelayo endaweni ezisemakhaya. Lezo ndawo angazinika mhlawumbe omahambangendlwane abayizibhedlela, bese enquma usuku oluthile ukuthi njalo bayohambela leyo ndawo ngosuku oluthile. Lokho kungasiza ekuthini nabantu basendaweni abanayo imali yokugibela besiya ezibhedlela. Kepha uma ngabe usubalethele sona esibhedlela emagcekeni abo, bonke laba bantu bangakujabulela lokho. Njalo baphiwe nemishanguzo noma imithi epheleleyo, engathi ukubaqhuba isikhathi bengahlali njalo inyanga nenyanga besesibhedlela. Konke loku kungaba nomthelela omuhle kakhulu endaweni zasemakhaya. Singakujabulela lokho.

Engingase ngibuyele emuva kuningi engingakwenza ngendlela ehlukileyo. Okokuqala, isifonyo kwakumele sisigqoke zisuka kwakumele ngesikhathi uhulumeni ememezela ukuthi kunobhubhane, sivele siqale ngaleso sikhathi ukusebenzisa nje isamfonyo kepha saqala sekulethi. Ingakho ngithi-ke nalokhu kokugeza izandla kwakumele kube inhlalayenza, kube indlela yokuphila kwakungamelanga sikuqale ngaleso sikhathi. Leyo nhlanzeko yayiyosiza kakhulu kanti futhi okunye kwakumele nabantu batshelwe isikhathi sisekhona ukuthi abaqale ukuhlala ngokuqhelelana, lokho kuqhelelana kwakuyosiza kakhulu, umkhuhlane ungabhebhetheki.

Okungasiza kakhulu ukuthi ingane zamantombazane zingakhulelwa, yikuthi abazali bahlale phansi nengane zabo bazifundise kabanzi ngokuthi baqhelelane nocansi, babachazele ukuthi ucansi lwenziwa ngabantu abasemshadweni alwenziwa zingane ezisesikolweni. Okunye futhi, kumele zibuyele emasisweni sibuyele emasikweni ethu, sikuqikelele njalo, sivuselele kahle nosiko lwasemhlangeni. Lolo siko luhle kakhulu ngoba lwenza abantu bazigcine bephelele. Konke lokhu kugwema izifo kuphinde kugweme nokukhulelwa isikhathi singakafiki. Nesikole futhi kumele singenele-ke lapho kube nezifundo esikolweni eziqondane nalokho.

Abahlinzeki bezempilo bangasiza kakhulu ngokuthi balimukise labo mama ukuthi obekusebenza kudala manje akusasebenzi, sebengabanika izifundo. Izifundo ezingabakha futhi zibavulele namanye amathuba nje okuziphilisa, bababonise nje ukuthi le ndlela zamanje zilula kabi futhi ezinye uhamba kanye emva kwesikhathi eside. Okunye futhi abangakwenza ikuthi babalande lapho abatholakala khona njengasezinkonzweni yikho lapho omama abatholakali ngobuningi khona. Sekungakhulunywa nabafundisi, nabaphethe kwezenkolo babe yibo abahambisa phambili lelo lizwi ukuthi cha bomama nansi indlela yokuphila entsha eyokuvikela, asiyithatheni siyisebenzise.

Impawu zokuhlola umuntu ezihamba phambili yikuthi ngithathe indlela yokuthi ngimuzwe ukuthi umzimba ushisa okungakanani, ngiwuthinte ngalokho esithi itemomitha. Ngijike futhi ngimbuze ukuthi uzizwa kanjani emzimbeni. Ukuzizwa emzimbeni umangabe exegelwa ngamadolo engathi uphethwe umkhuhlane, njalo esenamalanga engathi nokudla akakuzwa ukuthi kunambitheka kanjani, njalo nasemakhaleni ethi akasezwa kahle ukunuka kwezinto. Konke lokhu kungangitshela ukuthi sekungenzeka uphethwe ilo mkhuhlane wobhubhane we-COVID-19. Konke lokho sekungangisiza ekutheni phambili ngimsiza kanjani lowo muntu. Yebo, impawu yizona lezo bese ngimncedisa ekutheni-ke ahambe eyogoma ayohlala ngayedwa.

Inhlelo ezingasuka zethulwe ezokuthi ziqhwashise amadoda ngendlela yokuvikela inzalo. Kungaba indlela elula yokuthi sikhulume namakhosi asendaweni abize umhlangano, kulowo mhlangano bangachazelwa kabanzi ngendlela abangazisebenzisa. Okunye futhi balandwe lapho abatholakala khona, endaweni lapho amadoda atholakala khona kakhulu kusezimfeni nalapho okuney'phuzo khona. Zonke lezo ndawo kungahanjelwa khona bachazelwe kabanzi, baboniswe, futhi bafundiswe. Okunye futhi kuthathwe nabantu basendaweni abadumileyo, kube yibo abakhuluma nabo bebachazele. Umbiko usungafika kubo kahle nje.

Amasu engingawasebenzisa ukuvikela abantu basendaweni njalo labo labo abesengozini, ngowokuthi ngikhiphe izisebenzi zigcwale emphakathini njalo zibahlole nje emphakathini zithole lezo zifo ezingomahlalekhona. Labo bantu abatholakala benesifo ongumahlale khona. Bathi ngaleso sikhathi bavele baqale ukuthatha, ukuthatha imishanguzo eqondene nalowo mkhuhlane bese phinde befundiswa nokuthi badle kanjani. Bafundiswe futhi nokuthi babozivocavoca bangakwenza konke lokho, hhayi impilo yabo isingaba ngcono kakhulu. Umthelela usungaba muhle ekuphileni kwabo. Ngiyacabanga ukuthi ngingakhipha nezisebenzi futhi ukuthi ziyobafundisa nje, bathole ulwazi.

Ubuchwepheshe bungasebenza ekutheni bungenza kube lula njalo kungabi khona isidingo sokuthi abantu bahambe emtholampilo usuku nosuku. Sekungenzeka kufakwe into efana ne-free Wi-Fi bakwazi ukuthi baxhumane nodokotela kalula efonini. Lokho kuxhumana nodokotela kungaba nomthelela omuhle okuyikuthi abasadingi ukuthi njalo baphume baye emtholampilo. Okunye sebengabonisana nakho nabezemtholampilo bengaphumanga ezindlini zabo. Naleyo mshanguzo noma imithi edingakalayo bayilethelwe besezindlini zabo. Lokho-ke kuvimbele ekutheni kungabhebhetheki imikhuhlane.

Imiphakathi ingabasekela abantu abakhethe ukugugela emakhaya ngokubasiza ngemisebenzi yasendlini efana nokuklina, nokuwasha, nokupheka, nakho konke nje okufana nokulanda imithi emtholampilo. Umphakathi unganakekela izaguga njalo bazinike isikhathi sokuthi usuku nosuku bahambe emakhaya abo behamba bebabheka ukuthi bavuke kahle, badlile, bagezile njalo bangabi nesithukuthezi. Konke lokhu kungaba nomthelela omuhle kwizaguga zethu. Zingakujabulela konke lokhu, njalo nempilo yabo ingalondolozwa ibe nemiphumela emihle nje yonke lento.